Ndzi nga boxa leswaku loko u ri mukreste u tshembela eka Xikwembu, u tshembela eka rito ntsena rito ku nga bibele. A wu fanelanga ku tshembela eka swilo swin'wanyana kambe u fanele ku tshembela eka Xikwembu ntsena.

Ku nga tsariwa hi ta rixaka ra vatsonga leswaku swi hundziseriwa eka rixaka leri taka. Rixaka leri taka hi xitalo na rixaka ra sweswi, ri tsakela ngopfu tibuku. Loko swilo leswi swo tsariwa ebukwini, va nga swi kota leswaku va hlaya va kota ku dyondza hi ta rixaka ra vatsonga.

Mintsheketo hi yona yi hi dyondzisaka hi swa ndhavuko. Yi endla leswaku vanhu va kota ku hlangana, va tlhela va twisisana. Mintsheketo yi tlanga xiphemu xa nkoka swinene eku hlayiseni ka ndhavuko. Vakokwana va hina va hi byela leswi nga humelela na ndhavuko wa hina hi mintsheketo, hi tlhela hi kota ku swi twisisa.

Ku cincana ka mindhavuko ka kurisa rixaka hikuva ku endla leswaku vanhu va tivana va tlhela va twisisana, va dyondza hi mindhavuko yo hambanahambana.

Murhangeri wa xikolo xa ndhavuko u fanele a va na bokisi ro sungula ra swa mpfuno leswaku loko ko tshika ku ri na loyi a vavisekaka, a ta kota ku pfa a n'wi pfuna endzhaku ka sweswo a ta kota ku n'wi yisa exibedhlele.

Mi fanele mi ti tiva leswaku hi n'wina va mani. Mi fanele ku tinyungubyisa hi ririmi ra n'wina, hayi hi ririmi ra van'wana. Mi fanele ku tshama mi vulavula hi ririmi ra n'wina, mi tlangatlanga hi rona. Mi fanele ku tiva ndha ndhavuko wa n'wina, laha mi humaka kona.

Munhu loyi a ndzi lavaka ku fana na yena loko ndzi karhi ndzi kula i mana wa mina. Mana wa mina u tiyisisa leswaku hi tshama hi tsakile mikarhi hinkwayo. na mina i swilo leswi ndzi lavaka ku swi ndlhurisela eka vana va mina. Ndzi endla vutiyisisi bya leswaku va tshama va tsakile, va tlhela va tinyungubyisa hi mana wa vona.

Vana va tala ku tekela mahanyelo ya vatswari va vona. Loko u ti khoma kahle tanihi mutswari, swi endla leswaku na wena n'wana wa wena loko a kula a ti khoma kahle. Kambe loko u nga ti khomi kahle, u ta ya tekela maendlelo ya wena yo biha.

Paseke i khale ka vukreste lebyi nga tsariwa hi ku pfuxa ka Yeso naswona Paseka i ya nkoka swinene hikuva hi laha ku rivaleriwa kona swilo leswi endlekeke.

Ndzi vona swi fanerile ku tshama ekaya leri nga na vanhu vo tala. Laha ku nga na vanhu vo tala ku na ntsako swinene, ma pfunana hi mitirho, ku tshama ku tsakiwile.

Swi nga ndzi endla leswaku ndzi titwa ndzi khunguvanyekile emoyeni. Munghana i munhu loyi a faneleke a tiva swilo swa mina hinkwaswo, kambe loko a ku ri yena a tlhelaka a rivala siku ra mina ro velekiwa, swi nga ndzi khunguvanyekisa swinene. Vanghana hi vona lava va faneleke ku tiva leswi humelelaka hi vutomi bya wena.

Ri kombisa leswaku Paseke i ya nkoka swinene hikuva hi laha va hlanganaka kona, va kota ku rivaleriwa swijoho swa vona. Ri endleriwe ku va ri ri siku ro rivalela.

Ndzi nga hlawula wa ndhavuko hikuva ndzi munhu wo tshembela ngopfu eka swilo swa ndhavuko. Hi fanele hi tshama hi tsundzuka leswaku hi huma kwihi, nakona hi hina va mani. Hi tshama hi tinyungubyisa hi ndhavuko wa hina.

Swilo leswinene swa ku famba hi nkarhi wa tiholideyi, ku nga va ku u kuma ku humula u swi tiva leswaku a swi laveki leswaku u ya entirhweni. Kambe swilo swo biha ngopfu swa ku famba hi nkarhi wa tiholideyi, vanhu va va va tele laha mapatwini. Ku na tinghozi to tala leti nga papalatekiki. U nga ti kuma u ri wun'wana wa vanhu vo vaviseka kumbe vo hlangana na tinghozi.

Swilo leswi tolovelekeke evuton'wini bya siku na siku bya vanhu lava humaka etindhawini ta le matikoxikaya, ku nga va ku ri ku rima. Vanhu va le matikoxikaya va ti hanyisa hi swona ku rima, va kota ku va va etlela va dyile hi mhaka ya swona. Nkarhi un'wana na un'wana lowu va wu kumaka va wu tirhisa leswaku varimi va ta kota ku etlela va dyile.

Ku nga kucetela matirhelo. Ku yimbisiwa exibedhlele ndzi swi vona swi ri swona swa nkoka hikuva va tlhela va ku va ku hlola leswaku wa ha ri kahle xana. Kambe ku yimbisiwa ka ndhavuko, a wu yisiwi exibedhlele. Rihanyo ra wena swi nga endla ri nga tshamiseki

A ndzi ta a ndzi ta katsa vuhlalu. Vuhlalu i bya nkoka swinene eka vanhu va matsonga. Loko u ambarile vuhlalu, swi vhela swi ti komba leswaku wena u mutsonga ende wa tinyungubyisa hi ku va mutsonga.

Emugangeni wa ka hina loko ku ri na nkhuvulo ku va na swichayachayani leswi chayiwaku, ku kombisa leswaku vanhu hinkwavo va tsakile. Wu yimela ku va wu kurisa rixaka.

Vavasati na vavanuna va hambanile swinene. Vavasati loko va feriwile va qhokisiwa swilo swa ntima, kambe wanuna u qhokisiwa kotoyi ntsena.

A swi ta languteka swi sasekile swinene. A ndzi ta katsa swifaniso swifaniso swa ndhavuko, ndzi katsa vuhlalu, ndzi tlhela ndzi faka mintswalo ya ndhavuko. Ku kombisa leswaku hina matsonga ha tinyungubyisa hi laha hi humaka kona, naswona ha ha landzelela ndhavuko wa hina.

Vanhu a va ha ambali swiambalo swa ndhavuko ku fana ni khale. Eka minkarhi ya sweswi vana va tolovele swo ya eswitolo va ya va ya xava timpahla, va rivala hi laha va humaka kona. Kambe vanhu va khale vona a va nga a va nga wu tshiki ndhavuko wa vona, a va wu landzelela minkarhi hinkwayo.

Vukreste bya protestant byi kaka byi nga pfumeli ku kuma bya Bibele ntsena kambe vukhatoloki byi pfumela Bibele ntsena.

E-e, vukreste na ripfumelo ra ndhavuko swi nge hanyi ka ndhawu yin'we vukreste byi byi tshembela eka Xikwembu kambe ndhavuko wo tshembela eka va le hansi.

E-e, ndzi nge swi amukeli. Hi mina munhu loyi a faneleke a ti hlelela mucato kumbe vukati. Swi nga endleka leswaku va ndzi lavela munhu loyi wa ku a nga ndzi tsakisa. Sweleswo swi ta endla leswaku ndzi khunguvanyeka emoyeni. Hi mina munhu loyi ndzi faneleke ku ti lavela.

Ndzi vona leswaku vatswari a va ta va yisa vana va vona eka xona. Ku va va hundzisa vana va vanhwanyana kusuka eka vuhlangi va ya eka xisati i swilo leswi xiximiwaka swinene. I swilo swa kahle swinene hikuva n'wana wa swi tiva leswaku u fanele ku endla yini u fanele a nga endli yini. Loko se a ri nsati wa munhu wa swi tiva swi swilo leswi a faneleke a swi endla tanihi makoti wa muti.

Emugangeni wa ka hina swa ha tirhisiwa swa vurimi na swifuwo kambe swifuwo a swa ha talanga swinene. Emugangeni wa ka hina vanhu va rima swinene leswaku na vona va ta vuyeriwa hi ntshovelo lowunene. Van'wana va swi kota ku va va teka mavele va ya gayisa va ya endla mpupu. Vurimi hi byona byi pfunaka eka mimiti yo tala. Loko wun'wana a swi kota ku va a tibyalela swimilana nkarhi lowu a swi xavisaka hi wona u vuyeriwa hi mali leyo tala swinene.

Ina rirhandzu ri kona kambe ku twanana a swi kona. Ntwanano a wu kona muganga lowu ku tshamaka vanhu va tindzimi to hambanahambana wu hlayisekile wu tlhela wu nga hlayisekanga. A ku na ntwanano hikuva un'wana na un'wana u khuluma ndzimi ya yena naswona vanhu va hetelela va nga twisisananga leswaku va vulavula hi yini hikuva tindzimi ta vona ti hambanile.

A ndzi ta pfumela leswaku ripfumelo ra ndhavuko na vukreste swi hanya eka ndhawu yin'we. Swilo leswi loko swi hlanganile swi ri swimbirhi swi nga endla ku cinca lokukulu eka vanhu hikuva ku va ku na vanhu lava va pfumelaka eka ndhavuko ku na vanhu lava va pfumelaka eka vukreste naswona vanhu van'wanyana va hetelela va nga ha khulumisani va nga ha vulavurisana hi tona timhaka leti ta ndhavuko na vukreste. Munhu loko a tshembela eka vukreste a nge he n'wi tekeli enhlokweni ka munhu loyi a a nga na ripfumelo ra ndhavuko na munhu loyi a nga na ripfumelo ra ndhavuko a nge he n'wi tekeli enhlokweni munhu loyi a nga a pfumelelaka eka vukreste kambe swilo leswi loko swi hanya swin'we vanhu va swi kota ku va va twisisana va tlhela va hanya hi laha ku faneleke.

vanhu van'wana a va pfumeli eka vukreste hikuva va tshemba leswaku xikwembu a xi kona. I vanhu lava va lavaka leswaku loko va ha ku heta ku khongela swilo swi cinca hi nkarhi wolowo. Eka vukreste u fanele ku va u tiyisela u khongela masiku hinkwawo leswaku xikwembu xi ta va na wena. Vanhu a va pfumeli ka vukreste hikuva va va twa onge vukreste i swa ku tlanga. Vukreste a hi swa ku tlanga i swilo leswi u faneleke ku tinyikela eka swona loko u lava ku hanya vutomi lebyinene.

Ina a ndzi ta swi endla hikuva na mina loko a ndzi a ndzi nga ri na vatswari a ndzi ta swi lava leswaku a ndzi endlela.

Loko wanuna a tiboha hi vukati eka wansati hi ndhavuko ku nga se fika nkarhi wo wo lovola u endla leswaku wansati a n'wi delela hikuva u ta n'wi byela leswaku nkarhi wo lovola a wu se fika. I xilo lexi a nga ta tshama a tsundzuxiwa hi xona siku na siku.

Vanhu va dya swakudya leswi talaka mafurha swinene. Va dya tichipisi, mafeti va phuza tikhodirinki va nga ha phuzi mati. Leswi swi nga endla vuvabyi byo va vanhu va kuluka hi mpimo. Swi nga endla vuvabyi bya leswaku vanhu va nyuhela ku tlula na mpimo.

Nkoka wa mavito ya swivongo swi endla leswaku munhu a ku tiva leswaku u huma kwihi. Swi endla leswaku u tiva ndhavuko wa wena u tlhela u wu amukela.

Ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle. Byalwa lebyi endliwaka ekaya byi fanele byi tekeriwa enhlokweni swinene hikuva i byalwa bya ndhavuko. Byalwa lebyi bya masiku lawa byi na switandzhaku leswikulu byinene. Swi nga endla leswaku u kuma ni mavabyi hikokwalaho ka byalwa bya masiku lawa. Byalwa ku fanele ku ku nwiwa lebyi swekiwaka ekaya byi nga byi nga lahliwi hikuva i ndhavuko.

Ina swa endliwa swi endleriwa leswaku n'wana a va a amukelekile ekaya. A va a amukele hi munhu un'wana na un'wana naswona a va a tivisiwile.

Tanihi leswi ku nga munghana wa mina ndzi nga n'wi byela leswaku vuhlalu lebyi ndzi yo ti rhungela, ndzi nga n'wi byela na leswaku ndzi byi rhungise ku yini hikuva swi nga koteka leswaku a ndzi lavela ma customer lawa ma nga ta ndzi sungurisa bindzu yo and na swi kota ku rhunga vuhlalu vuhlalu byi rhungiwa hi ndlela leyi, u teka ntambu ya wena u faka vuhlalu u byi rhunga hi ndlela leyi u lavaka xiswona u faka na ti na mihlovo yo hambanahambana leswaku byi ta saseka, kutani loko u hetile ku rhunga u tsimba hi ndlela yeleyo u va u hetile a hi swilo leswi hluphaka, ndzi nga n'wi hlamusela leswaku ndzi yo ti ndzi yo ti rhungela naswona hi ndlela leyi u kuma leswaku a nga swi tsakela leswaku na yena ndzi n'wi rhungela ku va ambala yona.

Ti tele tidyondzo leti ndzi ti tikumaka eka tinsimu ta ndhavuko wa Vatsonga, Vatsonga i vanhu van'wani lava va tinyungubyisaka swinene, hina Vatsonga tinyungubyisa ku va hi ri va hi ri Vatsonga ndza dyondza hi mindhavuko leyi nga kona yo hambanahambana ya Vatsonga, xilo xikulu eka Vatsonga i nhlonipho tanihi Vatsonga hi fanele hi xiximana ende ha xiximana, xin'wana ha rhandzana hi rhandza na vanhu van'wana lava kalaka va nga ri Vatsonga Matsonga ya ni rirhandzu swinene Matsonga ya kahle swinene naswona ya swi kota ku va ya rhandza vanhu ya swi kota ku va ya hlayisa vanhu van'wana lava kalaka va nga ri Vatsonga, ndza tinyungubyisa hikuva Mutsonga ende ndzi ta tshama ndzi ti nyungubyisa minkarhi hinkwayo.

Ndzi nga n'wi byela leswaku ti-recipe ta ndhavuko i ta nkoka swinene loko a tiva ti-recipe ta ndhavuko swi vula leswaku u wa tinyungubyisa hikuva Mutsonga naswona ti-recipe leti ti nga n'wi pfuna ti n'wi yisa kule, a nga swi kota na ku va a nghenelela swikolo swa ti-recipe hikokwalaho ka ti-recipe leti ta nkoka, swi nga endla leswaku a ya kule a swi kota no sweka a tlhela a twisisa ndhavuko wa hina.

Va kona lava va ha dyondzaka ku sweka swa ndhavuko kambe van'wana a va ha dyondzi ku sweka swa ndhavuko, vo tala ndhavuko a va wu tekeli enhlokweni va fanele ku tekela enhlokweni leswaku swilo swa vona swi ta famba kahle va fanele ku wu tekela enhlokweni.

Ndzi nga va dyondzisa leswaku swakudya swa ndhavuko i swa nkoka swinene hi swona leswi hi pfunaka leswaku hi tsundzuka swilo leswi a swi humelela khale na leswi vanhu va khale a va hanyisa xiswona.